Taba ya ho patala tjhelete ya ntlo, ke boikarabelo ba batswadi ka bobed. Empa ha e le ho re batswadi ka bobedi ba na le bokgoni. Ha mme wa lelapa a sa sebetse nna jwalo ka ntate wa lelapa, ke nna e ke tlameileng ho ntsha deposit hobane ke tla be ke na le bokgoni. Bana ba lelapa ba ka kenya letsoho ha e le ho re ba na le bokgoni, ba re thusetsa ho patala yona deposit. Re le lelapa re lokela ho thusana bophelong, ho sa kgathalatsehe ho re o moholo kapa o monyane.

Ee tjhelete e o motho a e fumanang ha kenya kopo, e etsa ho re kannete ke tshepe ho re insurance e ya patala. Ha motho a hlasetswe ke lepato mme a na le insurance, moo a ne ntse a patala tjhelete e itseng ka kgwedi. Hang ha kenya kopo insurance e tla fana ka tjhelete bakeng sa ditshebeletso tsa lepato. Bophelong ba ka ha ke so utlwe ho na le batho ba reng ba thotse bothata bakeng sa ditjhelete tsa insurance. Mme sena se bolela ho re ho bohlokwa le ho thusa ho patala insurance ho re motho atle a thole thuso ha a na le lepato.

Ee ke nnete, insurance e ile ya nhlalosetsa ka tsamaiso tsa bona tsa ho patala ha ne ke qala ho patala. Mme ke ile ka utlwisisa ka botlalo ho re motho o thuswa ho ya ka moo a patalang tjhelete e itseng ka teng.

Di-insurance di papatsa papatso tsa bona, moo e leng ho re batho ba dula ba shebile kapa hona ho mamela. Nna ke kopana le papatso ya insurance television-eng ha e le di papatso, kapa ke utlwe seyalemoyeng ha ke mametse sealemoya.

Se na se ka bakwa ke ditefello tse hodimo tsa insurance. Ke ka hoo batho ba tla kgetha ho patala ditefello tse tlase moo ba nang le bokgoni teng. Re le batho ha re na bokgoni bo lekanang. Ke ka hoo ho na le batho ba tla patala tjhelete e sa lekaneng, ba bang ba tla patala tjhelete e hodimo, ba bang ba tla patala tjhelete e tlase ho ya ka bokgoni ba maemo.

Ee, ke nnete ho re lapeng re patala insurance le premium hantle, ho ya ka maemo a lapeng. Ke bona tjhelete e o re lefang e lokile ho latela cover ya epato. Ke a tshepa le ho kgolwa ho re ha mathata a hlaha lapeng, re tla thola thuso e lokileng e tshwanetseng.